Nka ngola buka ka bophelo ba hae, E be ke ya e rekisa, kapa ke qale podcast e buang ka bophelo ba hae. Nka rekisa le dikipa tse nang le dinepe tsa hae kapa mantswe a hae a tummeng.

Game e leng horeng ke rata ho e bapala, e bitswa subway surfers. Mokgwa wa ho bapala ke hore ke papadi moo o mathang, o qoba dithibelo. O boloka le ditjhelete kapa dintlha, e potlakile ebile e ya thabisana.

Papadi e , e dutseng mohopolong wa ka, e nkekeng ka e lebala. Ke ha ne re bapala bolo le sehlopha se seng sa ka nqela ho seterata ho rona, e be re ya ba fenya, ra iphumanela tjhelete le bakgotsi, ra thaba, ra ithekela se yang ka maleng.

Taba eo ho nna e dula hantle hobane e tla fa bana ba bang tjantjello, ya hore le bona ba iphumene ba le ditlhodisanong tseo, hobane tjhelete e tla be e le teng.

Raditebele oo ke mo ratang o bitswa Mohammed Ali. O tswa America, ke mo rata hobane o ne a kgona ho fenya batho ka tsela e makatsang. Le hore o ne a kgona ho tshehisa mmuso, a lwanela le batho ba batsho.

Bana, dipapadi di aha mmele o phetseng hantle, di ruta maitshwaro le botsamaisi, re sa lebale le hore dipapadi di matlafatsa kelello. Ka dipapadi, le tla kgona ho aha setswalle le morabe, le ka kgona le ho fumana monyetla wa bokamoso bo botle, ka baka la dipapadi.

Five cards e bapalwa ka mokgwa ona. Le tla arolelana dikarete tse hlano. E be hee e mong le e mong, ha a bontshane, ha le , ha a tlameha ho bona .

Ha o tseba bao o bapalang le bona, o qala ho ba tshepa. Hoo ho ahang sehlopha sa lona. Ha o le maemong a thata, dintho tse nang le kamano le wena, di ka o tshehetsa kapa ka tsa ho tsosa mohopolo. Sehlopha se nang le kamano e matla se sebetsa hantle, ka hobane ba na le kutlwisisano ebilane, ba tlwaelane.

Batjha le ya tseba hore world cup ya E-sports e ya tla jareng e latelang. Ke kopa le ipheng nako, le itokisetse ebile le kenele tlhodisano ena. Hobane ha le ka fenya, menyetla e mengata, e mengata haholo e tlo tla tseleng ya lona. Hobane le tla fumana diponsara, ho na le le tjhelete e le tlang ho e fumana, ha le ka fenya. E tokiseng, e tokiseng ke ya kopa hle.

Leloko, leloko ha re nkeng leetonyana re ye Pilas Johannesburg national park, moo re tla fumanang diphoofolo tsa naheng, re bone le hlathe e kgolo ho difate le dithaba tse tletseng. Re dula re ikwalletse ka mona ka tlung. Ha re ke re tsweng mona toropong, re lo fumana dipoleke tse ding moo re ka ithabisang teng, re bone le naha jwalojwalo.

Ha ho na ntho e mpe ka ho bapala di-game, empa le tlameha ho lekola hore di-game tsena di le botsa potso tse jwang. Ha e be di le botsa potso tse leng horeng di hloka bo dipasa tsa lona, le bo di ID number tsa lona. Le di, le mabitso a lona a nnete, le tlameha ho di lekola le mpontshe hore di-game tsena di le batla eng. Hore re kgone ho lekola hore ha ba batle ho utswa mabitso a lona kapa jwang.

Nka bolella mmuso hore pele o ka qala ho aha dibaka tsena tsa ho ikwetlisa, ho ke ho , ho etse dipatlisiso tsa hore ba bakae batjha be e le horeng ba batla ho ikwetlisa mona setjhabeng. Ho fumanwe nomoro ya batjha bao, e be ho nkwa qeto kamora moo. Hobane re ka se ahe sebaka se e le horeng se ka se sebediswe.